Ke sebedisa mokgwa wa ho boloka ka banka e ka tsetela kgwedi le kgwedi tjhelete e itseng e re hee ha hao fihla mafelo a selemo, nka e ebe ke nka e se e kopane ebile e se na le tswala nyana ka lehlakoreng tjhelete eo ke e sebedisetsa tsona dijo tsa kgwedi ya Tshitwe bo Keresemes bo diaparo tsa bana le dimpho jwalo jwalo e ebile ke kgona le ho reka diaparo tsa sekolo ha selemo se qala le dibuka le nthonyana tsa sekolo tse hlokahalang. Ebe hee e salang be ke kgona hore ne ke iphedisa ka yona e ho ya ka kgwedi ena ya Pherekgong.

Se ke e rometse tjhelete ntate o ka nyoloha hee wa ya lebenkeleng wa lo entsha teng ha o fitlha lebenkeleng, o ba bontshe molaetsa o keneng founung ya hao, o fihle o ba bontshe molaetsa oo, a ba tlo botsa fela hore tjhelete e rometswe ke mang, le hore tjhelete ke bokae. Ke nahana dikarabo tseo so ntso o di tseba, o tla ba jwetsa feela hore tjhelete ke bokae, le hore e rometswe ke mang, mme hee ba tla e ntsha. A fumane ng

bathong a jwale, le etsa jwang ha se le etsa tjena? Ho ba jwale o ne le tlamehile o nka tjhelete ya kgwedi tse tharo jwale le nkile tjhelete ya kgwedi tse nne. Ho etsahala ho etsahala, ke kopa dikarabo hle ha le tlo nketsa jwalo.

Ha ke so ka ke ba lehlatsipa la boshodu ba ho banka Internet-eng ha ke tsebe le motho a kileng a hlahelwa ke ntho eo, empa hee ke ye ke utlwe batho ba buwa, empa ha hona motho e ke mo tsebang a kileng a hlahelwa ke ntho eo. Ha ke utlwa bathong. E dula e le mokgotsi wa motho eo kapa mokgotsi wa mokgotsi wa motho eo wa bona jwale e be ke sa tsebe hore nnete eo ho kae,

Ke hantle Mohlomphehi ke taba tsa rona di tjenana hee ho tlo hlokeha hore o dule le rona dikgwedi tse tsheletseng pele o ka kopa tjhelete haebe ho ka hlaha lefu lelapeng seo se bolela hore o tshwanetse o lefe kgwedi le kgwedi dikgwedi tse tsheletseng ka ho latellana pele o ka kopa tjhelete haebe ho ka hlaha lefu lelapeng. Lebaka la ntho ena ke hore re batla ho bona hore kannete wa tshepahala jwale ho so fetile kgwedi tse tsheletseng. Re tlabe re tseba hore wa tshepahala. Ho tlaba bonolo hore ha o hlahile lefu lelapeng o kgone ho kopa tjhelete.

Bonneteng ha ke tsebe hore ha ke tsebe ka botlalo hore taba ena e sebetsa jwang, empa ha o tlo kopa karete ya mokitlane ho ye ho shejwe mabaka a itseng ho lekola na hore o loketse hore o ka o ka fumana karete ena na. Ebang nka mabaka ao a sa phethahale ho ya ka takatso tsa bona. Ba ba le kgetho ya hore ba se ka o fa karete ena. Ha ke tsebe ka bona letlalo hore hantlentle ke eng e ba e etsang. Empa hee teng ba ba ba ba lekola ba lekola ka botlalo hore na o loketse kapa tjhe.

A weso e weso ho na le tsela e nngwe o ka e sebedisang ho fumana tjhelete ka personal overdraft. Mashonisa ha se mohopolo o motle mashonisa ha tlo bitsetsa maqwetha ha a tlo tshwarisa o tlo senyetsa bophelo, o tlo senyetsa lelapa la hao e ya bankeng, o kope o lo batla tjhelete mo.